Xa kuthethwa ngamathuba okuthengisa, kuthethwa ngokuba abalimi bayakwazi ukulima bazithengisele. Bakwazi ukuzivulela namashishini abo ngezakhono abazifumene kwiikholeji nakwiidyunivesithi ezahlukahlukeneyo. Bakwazi ukuzingenisela imali bavule amashishini abo ngokuthengisa imveliso ezahlukahlukeneyo eziphuma kumhlaba abebowulimile ngokushiyashiyana kwazo, ingaziziqhamo okanye kube yimifuno.

Eminye yemithetho yeSebe lezeMisebenzi ngumyinge wemali endibarholisa ngayo.

Amaxa amanintsi ukuvuna ngomatshini kungawenza umsebenzi ube lula, nakanjalo ukuvuna ngezandla kungabonakala kunzima kodwa kukona kuncedayo ekubeni siqaphele izinto ezininzi xa sivunayo ezifana nokucolisisa iigadi zethu xa sivuna.

Kubalulekile ukuba nesivuno esikhulu seepesika kubekho neepesika ezizogcinwa zomiswe kuba iipesika ezizogcinwa zomiswe zisipha izakhamzimba. Ziyakwasetyenziswa nakwakheni izinto ezityiwayo ezifana nee-yoghurt, ziyakwasetyenziswa nokubhaka.

Into ebangela ukuba amasimi amanintsi angalinywa ezilalini kukungabikho kwembewu yokulima nezityalo. Esinye isizathu kukuba abantu abanintsi abanazo izinto ezisetyenziswayo ukuze balime futhi abantu abanintsi abanazo nezakhono zokuba ngabana bakwazi ukuthi bazilimele ezigadini.

Kwifama yam ndithengisa imifino imifino eluhlaza efana nesipinatshi ngokuba inikeza izakhamzimba.

wesithuthi endiwasebenzisa efama analo igalelo elikhulu kwingeniso endiyenzayo njengomfama osakhasayo ngokuba maxa wambi andenzi ngeniso eyaneleyo ukuba ndikwazi ukuthenga amafutha wezithuthi.

Njengamlimi wefama yamaorenji, isivuno sam samaorenji siye sithengwe ziivenkile ezahlukahlukeneyo. Ndakukhankanya ke iivenkile ezifana noShoprite, uSpar, zizo eziye zindixhase ukuthengisa imveliso yam yamaorenji.

Ekubeni nentswelangqesho urhulumente angasebenzisa intsimi ezingahoywanga emakhaya okanye iifama isenziwile azivuselekile. Aqashe abantu, balime, abafundise nezakhono zokulima. Bathengisele iivenkile ezinkulu ukuze akwazi ukubabhatala. Izinga lwentswelangqesho lingehla.

Eminye yemicelimngeni yokufuya iinkukhu kukuba maxa wambi ziye zigule zibe nezifo ezahlukahlukeneyo, maxa wambi bubushushu. Xa kushushu kakhulu iinkukhu azikwazi ukumelana namazinga obushushu, ezininzi ziye zife. Naxa kubanda, xa kubanda kakhulu iinkukhu azikwazi ukumelana namazinga okubanda. Azikwazi ukukhula ngokukhawuleza, ziye zife.

Uguquko lwemo yezulu luyazichaphazela kakhulu izityalo ngokuba izityalo ezinintsi ziyakhukuliseka zihambe namanzi zingakwazi ukukhula. Loo nto yenza ilahleko enkulu kubalimi.

Ukulima kwezam iilali kuye kwaluncedo kakhulu ekususeni ikati eziko ngoba izinto ezinintsi asizithengi, siye sithathe ngokuzikha egadini izityalo ezinintsi. Izinto ezifana nemifuno, izipinatshi, iminqatha yeekherothi, nezinye nezinye izinto.

Ndicinga ukuba abalimi ngeke bakwazi ukuvuna isivuno abebeqhele ukusivuna xa isityalo sehempu sinokudlulisa ipholeni kwisityalo sentsangu. Zingachaphazela kakhulu imveliso okanye isivuno zabalimi bentsangu, loo nto yenze ilahleko enkulu ngokwezezimali.

Ndicinga ukuba kumele kube khona imali ebekelwe bucala eyenzela xa abalimi bejongene neengxaki enokuthi ichaphazele abasebenzi basefama. Loo mali leyo ingancedisa abasebenzi basefama ukuze bakwazi ukugxotha ikati eziko.

Eminye imicelimngeni yokufuya iihagu kukuba xa ithe yaqhawulisa, yaphuma ehokweni yayo, ihamba ingena kweminye imizi isenza umonakalo omkhulu ingakumbi ezityalweni. Omnye umcelimngeni omnye umcelimngeni kukuba ihagu inezifo ngezifo ethi izifumane ngenxa yokutya ukutya okungacocekanga.

Isizathu sokuba ndikhethe eli candelo kungokuba ndiyakuthanda ukulima kwaye ndifuna ukuphuhlisa izakhono zam zokulima. Esinye isizathu sesokuba eMzantsi Afrika anqabile amathuba omsebenzi, so ilicebo elilungileyo ukuba ndizenzele eyam ifama ukuze ndivelise amathuba emisebenzi.

Njengomfama orhweba ngenyama yenkukhu kwamanye amazwe, ukuze ingaboli ndiye ndiyifake emkhenkceni noko ixeshana. Ihambe ukuya kwamanye amazwe inomkhenkce ukuze ingakhawulezi ukunyibilika ibole.

Ifuthe loguquko lwemo yezulu kwintswelangqesho eMzantsi Afrika idlala indima enkulu nebuhlungu kakhulu ngoba abantu abanintsi abasebenza kwiziko lezolimo baphulukana nemisebenzi yabo baze abanye bangakwazi ukubeka isonka etafileni, ikati ilale eziko bangakwazi ukuqhubekelela phambili nempilo. Abanye baphele sebephelelwa yimisebenzi yabo konke konke.

Iindawo ezininzi ezinokufuna ukuthenga umdiliya ziindawo ezenza iziselo ezibandayo ezifana newayini neendawo ezenza iziselo ezifana nejusi.

Njengomntu ozifuyele iinkukhu ingandinceda kakhulu loo nto. Xa ndingenayo into yokupheka okanye xa ndidinga inyama ndingakwazi ukuxhela kwalapha kwezi nkukhu ndizifuyileyo. Okanye xa zininzi kakhulu iinkukhu zam, ndingakwazi ukuzithengisa ndithenge enye yezinto endingenazo.